UMzantsi Afrika ibike yasingatha iitumente ezinkulu zemidlalo yehlabathi ezimbalwa. Phakathi kwazo ndingabala iRugby World Cup ngo-nineteen ninety-five, eyesibini iFIFA World Cup ngo-twenty ten, eyesithathu iCricket World Cup ngo-two thousand and three.

Hayi, lo ngumcelimngeni omkhulu kumdlalo wombhoxo yamaqela amadoda aseMzantsi Afrika. Ngokoluvo lwam uSiya Kolisi ngoyena mdlali ophume izandla kule minyaka yakutshanje. UKolisi akagqibanga nje ngokuba ngumdlali onamandla kodwa waba ngumkapteni wokuqala omnyama weSpringbok kwaye waphakamisa indebe yehlabathi yerabhi ngo-twenty nineteen nango-two two thousand and twenty-three.

Imidiya yokuncokola inceda ulutsha ukufumana iindlela ezintsha nezonwabisayo zokuzonwabisa, ii-hobby, ngokwabelana ngezinto abazithandayo, ukufunda kwizifundo ezimfutshane kunye nokufumana inkxaso kunye nenkuthazo kubantu abanomdla ofanayo. Oku kubakhuthaza ukuba bazame izinto ezintsha baziphucule, bazive benxulumene nabanye ngeendlela ezimnandi nezinempilo.

Eyona nto ndiyithandayo eyenziwa ngaphandle kukuhamba iintaba, hiking. Ndiyakonwabela ukuhamba kwiinduli ndijonge indalo ndiphumle nasengqondweni. Ixetsha endingasoze ndilulibale kukuhamba eDrakensberg apho ndafumana umoya omtsha, ndabona iindawo ezintle ndadibana nabahlobo abatsha futhi. Yenza ndaziva ndikhululekile kwaye ndonwabile.

Amagqala womdlalo webhola weqela lesizwe iBafana Bafana anendima ebalulekileyo kakhulu. Banceda ngolwazi lwabo efundisa abadlali abatsha indlela yokuziphatha nokomelela engqondweni kunye nokulawula uxinezelelo kumdlalo omkhulu. Bakwazi ukunika inkuthazo nokuzisa ukuzethemba eqeleni kuba sele bedlale imidlalo emikhulu ngaphambili.

Owona mdlali wam endimthandayo kumnyanzi nguWayde van Niekerk waseMzantsi Afrika. Ndimthanda kuba waphuma waphula irekhodi lomhlaba kwi-four hundred meters eRio twenty sixteen. Ephuma kwileyini enzima, lane eight, kwaye ehlala ezithobile, esebenza nzima, ephakamisa igama lethu ehlabathini singuMzantsi Afrika.

Elona qela lebhola endilithanda kakhulu yiOrlando Pirates. Ndilithanda eli qela kuba linebali elinzulu kakhulu eMzantsi Afrika. Linabalandeli abanintsi kwaye lihlala lidlala ngokuzimisela nangothando. Umoya walo uyamangalisa xa lisenkundleni kwaye indlela abazisa ngayo abadlali abatsha zihlala zindothusa. Ndiyalithanda kakhulu iBhakaBhaka.

Owona mdlalo ugqwese kakhulu eMzantsi Afrika yisokha, ibhola yeenyawo. Isizathu esikhulu kukuba yindlela yokuzonwabisa edlalwa kakhulu, inabalandeli abanintsi kwaye idlalwa phantse kuzo zonke iindawo, izixeko, iilali okanye kwiidolophi. Iqela lesizwe iBafana Bafana lidume kakhulu kwaye i-PSL, Premium Soccer League, inamaqela afana neKaizer Chiefs, Orlando Pirates, ooSundowns adlala kwiindawo ezinkulu ezisele ngabalandeli abanintsi.